Indima edlalwa ngamakhosikazi kumsebenzi wasefama kukuba abanye bayalima, abanye bayancedisana ekuqoqosheni izityalo, abanye baye bavune xa kufikele ixesha lokuba bavune, abanye bancedise ekuphekeni nasekukheni amanzi okunkcenkceshela kumaxesha ngamaxesha.

Abantu endiqiniseke ukuba bayawufuna nyhani uwuthenga lo mdiliya ngabantu abazokwenza ngawo umqwayito womdiliya abanye bazokwenza ngawo iwayini okanye umthendeleko for iicawe zabo. Ngabantu abathengisayo nasesitalatweni abazothengisa umdiliya wona uqobo. So ndonwabe kakhulu ngokuba kuthi kanti ndifumaniseke ukuba isiveliso sesivuno sam esikhulu.

Ngabona bantu banolwazi kakhulu ngezityalo ezityiwayo abantu basezilalini kuba bakhule ngazo kwixesha lakudala. Nangona before kubekho ii-TV na-before kubekho ii-radio abantu basezilalini babesebenzisa ukutya abakutyalileyo ezigadini zabo nabakutyalileyo emasimini.

Umsebenzi wozolima ufuna umntu ochubekileyo nonomonde nomntu ozimiseleyo ngokuba uyakwazi uwenza. Ininzi into umntu angayifunda nento angayenza ngokomsebenzi wezolimo. Umsebenzi wezolimo unee-departments ezininzi kakhulu. Umntu angakwazi ukungena kuzo ngaphandle kokuba abe segadini.

Iingcambu ezinjengegaliki nengcambu enjengejinja zingathengiseka lula kweli loMzantsi kuba ziye zivamise unceda kwizigulo ezinjenge-high blood pressure nezigulo ezinjengeswekile. Ndiye ndabona ikroba lokuba ndithengise zona.

Imicelimngeni yokufuya iinkomo mininzi kakhulu. Eminye yazo ngamayeza neediphu kuba iidiphu zinqabile kwezintsuku okanye zikude. Kuphinde ke nengca iye ivamise unqaba kwi-season ngee-season ezithile neenyanga ezithile enyakeni.

Xa kuthethwa ngamathuba wokuthengisa kuthethwa ngamathuba eefama ezincinci namathuba eefama ezinkulu ukuba ukwazi ukusaplaya iishopu ezinkulu ezithengisa ezolimo.

Bangaqinisekisa ngokuba bajonge iincwadi zabantu ababefuduka kwiindawo babekuzo basiwa ezilokishini abanye basiwa kwiilali ezingezinye. Bangaphinda bancedisane ngokuba banike abantu imihlaba elinganayo kwiindawo ngeendawo ukuze nabanye abantu bakwazi ukulima kakuhle emihlabeni yabo.

Endizaziyo ezinobungozi yi-fall armyworm, si-stink bug, ibe yi-locust. Zona ke zinobungozi endisazaziyo okwangoku, ngakumbi emboneni nakwezinye izityalo.

Ibaluleke kakhulu imeko yomhlaba before uqale utyala kuba ke iingcambu kufuneka zikwazi uqina, zikwazi ukhula zitsale ii-nutrients emhlabeni ukuze zikwazi ukukhula kakuhle ukuze ke nefama yakho izokwazi uba ntle.

Zinintsi izinto ezinobangela loo nto, ne-economy yelizwe nayo inganayo ingxenye kuloo nto, nemithetho nemigaqosiseko ebekiweyo inganayo imithetho ebangela loo nto. Kungangcono ukuba ke mhlawumbi umninifama nguye oye azame ukuba abasebenzi bafumane into xa bethatha umhlalaphantsi.

Bangathengisa ubisi lululo kuba abantu bayalusebenzisa ubisi mihla nemihla for uphunga na-for ezinye izinto. Bangathengisa amasi enkomo kuba abantu bayawathanda amasi enkomo, njengoba sidla ngobona ke kwizitendi ezibekwayo apha ezitalatweni abantu bathengisa amasi. Bangafumana ke imali ngaloo ndlela.

Kunceda ngokuba uzotsho ulazi ixesha lovuna izityalo zakho kunyaka olandelayo nexesha okwazi ngalo ukutyala ezinye izityalo ezingahambelani nezi ubuzityale kuqala.

Kufuneke ujonge abantu ababekhe bahlupheka ekuqaleni nabantu bebala elimnyama, ukwazi ulinganisa abantu bebala nabantu bebala elimnyama xa uqasha. Nabantu abasuka kwiintsapho ezingathathi ntweni.

Uye uqale ngokuzihlamba iipesika kuba zisuka ekuvunweni. Uye uzisike, uzisika kwakho ke uphinde uzihlambe. Uzihlamba kwakho uye uzomise elangeni, umane uzomisa kwindawo ke ezizokwazi ukoma kuyo for elo xesha ukwazi ulibeka. Ingathatha into engangeveki ingathatha into engangenyanga into yoba, into yoba ukwazi ude ufumane umqwayito wayo ipesika.

Lungancedwa ngokuba kuvulwe iiprojekthi ezilalini ezibonisa ulutsha iindlela ezininzi zolimo, iifama ezincinci, iifama ezinkulu, iifama abangakwazi uthengisa kuzo iingcambu nezityalo, izitendi abangakwazi uzivula kwiidolophu ezinkulu needolophu ezincinci. Maninzi amathuba kwezolimo ulutsha olungafunda kuyo.

Iye ibe negalelo elikhulu ngokuba siye sifumane i-investment yezixhobo ne-investment yemali neenkampani ezinkulu ezifuna ufaka imali okanye ziphuhlise iimveliso zeli, sikwazi nothengisa ke kwiisuphamakethi neeshopu ezinkulu zamanye amazwe.

Kunceda kakhulu uba negadi elolu hlobo ngokuba uye utye imifino nokutya okuya empilweni nokuya egazini. Uye ukwazi nothengisa ukuze ukwazi utyala eminye imifino ongenayo kwigadi yakho.

Umntu oye ofuna eso sibonelelo ngumntu osehleli enegadi ebehleli eyilima kakade okanye ebesehleli eneprojekthi eyiqhuba, okanye ungumntu ofuna uqala iprojekthi onomhlaba anawo ofuna ukukwazi ulima enzele axhamle kwesi sibonelelo. Ndingacebisa ke ulutsha lokuba lithethe nomphathi welali ukuze badibane bakwazi ubonisana ngomhlaba wolima.